Kukunxiba isinxibo esizawufanela umcimbi lo kuzawuyiwa kuwo, ukuba loo mcimbi unesinxibo esikhethekileyo ekufuneka abafazi banxibe ngaso then ke umfazi uzawukhetha eso isinxibo.

Xa ezawungena emzini izawubonisa loo nto ukuba uyawahlonela, uyawahlonela amagunya alapha, uyalihlonela isiko lalapha, isithethe nazo zonke ezinye izinto ezihamba na loo nto. Kanti ke ukuba wothula into ayithwele entloko kuba ezawuthetha nomntu omdala, loo nto iya kubonisa ukuba unembeko kuloo mntu mdala.

Ngokomzekelo, indlela yokunxiba yanamhlanje iye yaquka ukubakho kweebhatyi. Loo nto ke ibangele ukuba abantu abangotata xa besiya kwimicimbi efuna ukuba babonise isidima ukunxiba ibhatyi sekuyinto efanelekileyo xa bezawuzimasa loo mcimbi. Nomnqwazi entloko uye ubonise intlonelo nesidima esifanele eso siganeko baya kuso.

Phaa phambili mandulo oomama xa beza yokuzimasa imicimbi ithile babeye banxibe izikhakha okanye ezinye iimpahla ezenziwe ngofele, kodwa ke kuthe kwawuhamba amaxesha ezo mpahla zathathelwa indawo ngamalaphu emibhaco namhlanje sekunxiba ke imibhaco xa bezimasa imicimbi ethile.

Umzekelo, ngumgidi, emgidini oomama banxiba imibhaco iyashiyana ke imibhaco ngemibala kuxhomekeka kwiingingqi neendawo. Kwezinye iindawo imibhaco eqhelekileyo abadla ngoyinxiba xa besiya emgidini iba nombala obomvu neendawo ezimnyama, kanti kwezinye iindawo iba yimibhaco emhlophe eneendawo ezimnyama okanye imibhaco ibe-cream ibe neendawo ezimhlophe nezimnyama.

Ngokolwazi lwam isinxibo sebhinqa elitshatileyo nentombi engekatshati zidla ngokwahluka kumbala, amaxesha amanintsi abafazi baye banxibe iimpahla ezibonisa ukuba bazilile ngoxa abangatshatanga kunganyanzelekanga ukuba banxibe iimpahla ezibonisa ukuba bazilile.

Akunyanzelekanga ukuba banxibe iimpahla ezizawugquma yonke into isenoziveza iingalo ibe indilisekile kodwa ke akulindelekanga ukuba banxibe iimpahla ezizawuveza amabele, amathanga okanye zizobe umzimba. Endaweni yaloo nto kulindeleke banxibe iimpahla ezibonisa ukuba baphilile engqondweni, bayayiqonda le nto baze kuyo bayenza ibe nesidima ngendlela abanxibe ngayo. Enye ke yeendlela eziye zibonise ukuba bayayihlonela le ndawo bakuyo kukunxiba iimpahla ezingazukuveza inyama ekulindeleke ukuba mayifihlakale njengamathanga, amabele njalo njalo.

Okokuqala, kukuba xa zisenziwa okanye isenziwa le micimbi ifuna le nkcubeko nenkolo kumele kunxitywe ngeendlela ezifanele ezo ziganeko. Sekumnandi ke namhlanje ukuba kusekukho iindlela eziphambili zokugcina inkcazelo njengokufota nokurekhoda. Kusenokufotwa ukwenzela ukuba babone abazukulwana okanye izizukulwana ezizayo ukuba yeyiphi indlela ekunxitywa ngayo xa kulandelwa inkcubeko okanye inkolo ethile esiNtwini sethu.

Kubalulekile ukusazi isiduko sakho, mntanam, kuba isiduko sibonisa abantu abazalanayo ngenye imini uza kutshata ngoko kufuneke wazi ukuba wena ungowesiphi isiduko. Loo nto izakwenza intobana ungayenzi impazamo yokutshata umntu onesiduko esifana nesakho ngoba abantu abanesiduko esinye bayazalana kwaXhosa.

Hayini, bantwana bam, sanukuyenza loo nto kaloku isiduko sikamama wakhe sifanelekile ngumama wakhe naye yaye ke uba ufuna ukuzibiza ngeso siduko unelungelo lokuyenza loo nto, akenzanga nto imbi ngokubiza isiduko sikamama wakhe. Kusenokwenzeka zikhona nezinye izizathu eningazaziyo nina bantwana ezibangela ukuba lo mntwana abize esi siduko, ncedani ke sanukumgezela xa ebiza isiduko sikamama wakhe.